Ina ndza pfumela hikuva nxavo wa data wu le henhla ngopfu ku va munhu a tiphina hi inthanete u fanekele u xava data yo tala naswona ya durha.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C wu hambana hikuva a va tirhisani na a va tirhiselani naswona maxavelo ya vona ya hambana na mali a yi ringani. Mina ndzi nga xava ya Cell C hikuva ndzi twile leswaku yi le ka nxavo wa le hansi.

Ndzi titwa ndzi nga khomeki kahle loko data ya mina yi fanele yi hela kumbe ku expire ndzi nga si yi heta hikuva data ya kona yi va yi durhile swinene naswona ndzi va ndzi yi tirhisa hi ku siyerisa leswaku ndzi ta kota ku sungurisa na yona ndzi tlhela ndzi hetelela na yona. Loko yi hela kumbe ku expire ya ha ri kona ya ha tele mbilu ya mina yi vava swinene.

Ndzi xava data ya MTN a n'hwetini ndzi xava ka mune ka ntlhanu kumbe tsevu.

Data ya cellphone yi vitaniwa mobile internet connection yi pfumela leswaku loko u heta ku xava yi kota ku ku pfumelela leswaku u kota ku nghena ka inthanete na le ka swin'wana na swin'wana leswi lavaka ku tirhisa data. Loko u xava swi pfula foyini ya wena leswaku u kota ku nghenelela hinkwako laha ku lavekaka ku tirhisa data.

Ndzi ta boheka ku tirhisa data ya mina eka leswi nga na nkoka ndzi vona ndzo no chekisisa leswi swi ndzi vuyerisaka na leswi ndzi nga ta vuyela eka swona swi nga ta ni pfunaka hi swo karhi leswaku ndzi ta kota ku hetisisa na yona n'hweti.

Hi xitalo Wi-Fi yi va yi chipile ku tlula data naswona Wi-Fi a yi tirhiselani na foyini. Wi-Fi u nga kota ku yi tirhisa kumbe yi va yi yi va yi ri ku tirheni hambi cellphone yi va yi yi timile data loko selula ya wena yi tima a wu koti ku tirhisa data yeleyo handle ka loko wo humesa xi-tater pack xa wena u yi chela ka foni yin'wana Wi-Fi u nga kota ku ku ku khonekita tifoni to hlaya nyana eka yona.

Ndzi tirhisisa swa nkoka ntsena ndzi chekisisa swa nkoka leswi ndzi vuyerisaka no papalata ku vona kumbe ku pfulapfula swilo leswi swi nga ndzi dyelaka data ya mina ndzi cheka leswi ndzi swi tivaka leswaku swi na nkoka kumbe mbuyelo a handle ka vutomi bya mina ntsena.

Leswaku un'wana na un'wana a ta kota ku kota ku nghena eka inthanete hikuva masiku lama swilo swo tala swi endliwa hi selula na inthanete swi na nkoka leswaku un'wana na un'wana a kota ku tixavela a kota ku yi xava leswaku a ta kota ku tipfuna hikuva tifoni ta masiku lama a ti tirhi ti ri hava data.

I ku hunguta ku pfulapfula swilo leswi dyaka data, ti-game, tivhidiyo na swin'wana na swin'wana leswi swi dyaka data no pfala ku ti ti ti-app-e leti ti va ti ri ku tirheni hambi wena u nga ri ku titirhiseni.

Loko data yi durha swichudeni swi nge koti ku yi fikelela ku yi xava. Loko swichudeni swi nga swi koti ku xava data swa tsandzeka ku endla vulavisisi hikuva masiku lama vulavisisi byi kota ku endliwa kahle hi selula so data ya laveka eka n'wana wa xikolo swichudeni leswaku swi kota ku endla ntirho swi endla vulavisisi swi kuma vutivi hi data na inthanete.

Leswaku un'wana na un'wana a ta kota ku xava leyi yi fambelanaka na yena kumbe leyi a nga kotaka ku xava yona.

Matirhiselo ya yona na xinkarhana lexi u faneleke u va u xi tirhise hi wona hikuva wa swi tiva leswaku loko wo xava data yo tala leyi u nga u nga ta ka u nga yi heti loko ku fika nkarhi lowu yi tirhisaka yona yi ta lahleka yi expire.

Ntsengo wa data wu khumba swinene eka vanhu lava tirhisaka inthanete hikuva ku na vanhu lava va nga riki na mali kumbe vanhu lava va nga ri ki na swo xava se ni loko ntsengo wa data wu ri henhla va tsandzeka ku tikuma va ri va kota ku nghenelela eka inthanete va endla vulavisisi lebyi byi faneleke byi va pfuna.

Hikuva data yi tirha ngopfu masiku lama swilo swo talatala switirhisiwa hi mhaka data.

A nga endla leswaku a susa ti-app-e leti ti nga kona ti dyaka data e a nga endla leswaku a tima na data ya yena loko a nga ri ku yi tirhiseni.

E-e a swi hambananga hikuva hinkwaswo swi tirhisa switirhisiwa ku endla xan'wanchumu xin'we.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo u tirhisa data yo tala swinene ku tlula riqingho hikuva loko u teka hi vhidiyo ku va ku karhi ku huma na xifaniso kumbe wena na loyi u va u karhi u bula na yena swi endla leswaku data yi va yi kha yi tirhisiwa ngopfu ku pfula loko u ta va u tirhisa riqingho ra rito.

To fana na ku hela ka data hi ku hatlisa.

Ndzi nga ha n'wi tivisa leswaku loko a tirhisa MTN a ngo ho nghena eka app ya ka MTN a lavalavana na data leyi fambelanaka na yena leyi a nga na mali yo ringanela a ti xavela kumbe a nga ho tlhavetela leswi swi nga vekiwa leswaku loko u la ku xava data u u tlhavetela swona.

Nkoka wo xava mobile data i ku va u ta kota ku nghena eka inthanete u endla vulavisisi no kota ku bula na maxaka kumbe vanghana lava va nga le kule na le kusuhi.

Pulani ya data yo xaveka swinene yi kona eka MTN laha u nga xavaka hundred gig three hundred and fifty rhandi.

Hikuva yi va yi ri ku tirheni swinene kambe mi ta kuma leswaku ku va ku ri na ti-app-e leti ti vaku ti ri kona ti ri ku tirheni a handle wena u nga ri ku titirhiseni kambe swi na nkoka leswaku u chekisisa foni ya u u kambisisa foyini ya wena leswaku a swi kona leswi swi ku dyelaka data ya wena na.

E-e a swi fani hikuva pulani ya data yi nghena kan'we a n'hwetini kambe ku cheriwa ka data u tshama u karhi u chela nkarhi na nkarhi nkarhi na nkarhi hikuva ya hela.

Malume data yi nyikiwa leswaku u kota ku nghena eka inthanete no kota ku nghena eka ti-app-e to fana na vo WhatsApp leti ti endlaka leswaku u kota ku pfuxela no xewetana na vanghana lava va nga le kule na le kusuhi hi riqingho ra wena.

Ndzi nga vula leswaku nxavo wa data na matirhiselo swi le ka xiyimo xa le henhla data yi tirhisiwa ngopfu eka minkarhi leyi hi nga le ka yona ene loko u va u karhi u tirhisa data ya wena hi xiyimo xa le henhla na matirhiselo wa kona ma va ma ri ehenhla na nxavo wa kona wu va wu ri ehenhla leswi endlaku ku ri swi va swi ri ehenhla hinkwaswo na nxavo wa data wu le ka henhla swinene data e masiku lama ya durha hikuva yi tirhisiwa hi mani na mani.

U nga kota ku nghena eka inthanete u lavisisa no lava vuxokoxoko bya swilo hinkwaswo leswi u lavaka ku endla vutivi hi swona u ngo ho tikuma u karhi u tlanga swi tlangatlangana leswi nga kona eka foni ya wena hi ku tirhisa data u ngo ho tikuma u xavile kumbe ku download-a tivhidiyo swifanekiso u ngo ho na tinghoma u ngo ho tikuma u xavile na ti-app-e ta mabulo to fana na vo WhatsApp vo Facebook laha u nga ti hlanganisaka na vanhu van'wana.

Ku pfaleriwa ka data i ku va u pfaleriwa leswaku u nga hundziseli vuxokoxoko kumbe leswi u nga ta va u karhi u swivona eka vanhu van'wana u kuma leswaku u pfaleriwa leswaku u nga koti ku teka leswi nga le fonini ya wena u swi komba van'wanyana kumbe ku va sendela.